E swiboho leswi va swi langutisaka hileswaku va rhanga va la ku tiva swa ku e munhu kambe u tirha kwini nakona e bank statement xa yena xi yime e njhani va cheka bank statement na yona ya three months nakona kambe va cheka na yona a record ya munhu woloye swa ku munhu woloye xana yena u tshembekile kumbe a nga tshembekanga ke yena ku na lani a nga khanga a lomba swilo swo karhi a jika swi vuyisa kumbe a nga swi vuyisi va swi cheka swilo sweswo.

Ndzi nga lava ku mu vutisa leswaku kambe xana loko ni teka rona e khadi leriya hi swini swiletelo swa kona ni fane ni hakelisa ku yini kambe nakona loko swo tshika swi endleka ni nga koti ku hakela hikwalaho ka ku u kuma swa ku ni helele hi ntirho kumbe ma-business a ma ha fambi se a swa ha koteki swa ku ni hakela ni fanele ni ni endla njhani hi swona swilo swa nkoka leswi ni nga ta swi vutisa swa ku swi fambisa ku yini hinkwaswo .

Lexi xi nga ta lawula leswaku mina ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra xikweleti hi n'hweti a ku na xin'wani lexi xi nga ta pfuna handleni ka stop order e xilo lexi vulaka stop order u kota ku pulana swilo swa wena swa ku u u menta ku ri mali yo karhi yo ringana malini yi ya kwini nakambe mali yo karhi yi ya kwini so swona hi minkhuva wolowo swa pfuna ka timali ngopfungopfu.

Swivangelo swo endla munhu a kombela mali yo tlula mpimo swi hambane ngopfu hikuva van'wani va va swi endla hikwalaho ko lava ku xava yindlu van'wana kambe na vona va xava timovha van'wani ku nga ha va mapurasi swi ya hi ku hambana ku ri munhu u lava yini swona swi pfuna hikuva e mali yo tala u kota ku pulana swilo swa wena kahle.

Forex yona yi tirha hi mukhuva lowu hambi hi leswi a ni swi tsakeli ku tirhisana na yona hikuva vanhu vo tala va hetelela va nga na swilo van'wana va xavisaka ni timovha ni swilo swa vona swo ngopfu hi mhaka yona forex yi lava munhu loyi a kotaka a ku ti lawula hikuva la ka forex u kota ku endla mali loko hu ku u na rona lucky loko u nga na rona a wu swi koti u lawula hi graph swa ku ya fambisana ni leswi u nga swi anakanya kumbe a yi fambisani na wena.

Leswi swi endlekaka la ka misava leyi hinkwayo i ku va tiko na tiko ri ni mali ya yona ene xin'wana xa kona timali leti ntikelo wa tona a ti ringani swi ya swa ku tiko ro karhi ri ni ntikelo wa njhani ke swona ku kombisa tiko ra ku fana na vo Amerika ri ni ntikelo wa le henhla ku tlula ra hina loko va la Amerika vo ta la South Africa loko va cincisa va tirhisa mali ya hina va ta va ni mali ya le henhle kambe hina loko hi ya ka vona hi ta va hi ri ni swimalana.

I cinco wa mali wona loko swi ya ka van'wamabindzu kumbe vafambi ku va na ko ku tika kambe kun'wana swa olova swi ya hi swaku nkarhi wolowo swi ve njhani hikuva wa kuma leswaku e ntsengo wu cinca wu ya ehansi lani swi nga va lula kambe naswona ku na lani wu tlakukaka lani se swi tekelaka van'wamabindzu ni vafambi hikuva swi la va hakela mali ya le henhle.

Loko u lava eku pfula e akhawunti ya bangi munhu u fanele a na proof of residence ku kombisa swa ku yena u tshama kwihi kambe naswona na yona ID copy ya laveka kwale swa ku a ta kota ku pfuniwa na wona malembe mahlaya swi lava loko munhu a famba a ri one a va ri na eighteen ku ya henhle a ta kota ku pfuneka hi mukhuva wolowo.

Mina ntsongwana ya mina ni nga mu tsundzuxa leswaku a pfula yona Tymebank hikuva eka yona a ma-charges ma le hansi leswi vitanaka e mpimo wa vona wu le hansi a wu fani na tona tiakhawunti letin'wani naswona yi lula ku yi tirhisa yona a nga swi kota ku tirhisa yona a nga hlupheki hi swilo swo tala so hi ndlela yoleyo hi yona yi nga ta n'wi pfuna.

Eya hi swona wa hakela mali ya lembe na lembe loko u nga pfalanga khadi. Xa ku sungula loko u tivona se u hetile swikweleti swa wena u fanerile u vulavurisana na vona u leswaku u kombela va ku pfalela e khadi ka ha ri na nkarhi hikuva vona ka system ya vona loko u nga swi pfarisanga va qhuveka va teka timali naswona swi ta ku tikela ku tekeriwa timali ku ve a wa ha na swikweleti lexi xi nga ta pfuna i ku loko u heta u nga se na famba kule u ri pfarisa.

E-e, a hi swona mali a yi tlheriseriwi loko wena u u twananile na va bank va ku hlamusela swilo hinkwaswo swa ku wena u fane u langutela yini na yini naswona kwalani loko va ku hlamusela va ku hlamusela loko yi tekiwile a ku na swa ku u yi nga vuya ntsena wena loko se u yimile hi kona laha na vona va yimaka ku teka loko u yimile swi lava u ya ri pfarisa va ta yima na vona ku teka mali kambe mali a ya ha vuyi loko yi fambile yi fambile.

Eya mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana swi ya hi muxaka wa khadi swa ku vona va Capitec swilo swa vona swi famba njhani vona va FNB hi ku ya hi tona ti-bank swa ku vona swipfumelana swa vona swi famba njhani swi hambanile ngo loko wena u lava ku pfula khadi ra xikweleti u fanele u tshama hansi u buka khadi leri fambisanaka na wena hi nkarhi wolowo kumbe leri swa ku u ta ri kota se loko u bukile se u joyina.

Khadi ra xikweleti leri hakeriwaka lembe na lembe ra pfuna kwala ku fambeni u kuma leswaku u lava yindlu hi xihatla hi lani ri nghenelelaka kona kumbe movha hi xihatla swa pfuna hikuva swiyimo swin'wani i swilo swa xihatla swinene ku kombisa yona movha u kuma leswaku u kume ntirho wa ku lava emovha hi xihatla khadi ra ra swikweleti ra kota ku ku nyika mali ya ku sungula naswona na loko na rona e business ra nghenelela swa ku u kota ku sungula business se rona u ri vona hi ku ya ka nkarhi.

Xa ku sungula u fanele u tshama hansi u langutisa ku ri mina timali ta mina ti tshamise ku yini loko u hetisa i ku langutisa timali ta wena se swa lava u famba hi bank na bank u va vutisa swa kambe khadi ra vona ra xikweleti ri tirha njhani naswona swa ku ni pfuneka hi rona ni fanele ni maka njhani hi mukhuva wolowo va ta ku hlamusela leswaku khadi ra hina ri tirha so na so wena u ta bukha leri fambanisanaka na wena u teka rona hikuva swi hambanile swa makhadi.